Ee nka akantsha merogo e mengwe e e sa itsagaleng thata jaaka melemo ya manoko, kgwanyape-kgwanyape-kgwanyape gape kgolo-kgolo.

Ee nka akantsha merogo mengwe e e sa etsagala thata jaaka melemo ya manoko, kgwanyape-kgwanyape, e kgolo-kgolo.

Merogo e jaaka ditamati e jalwa mo go tshwenyang kgolo o di jalwa ka fa tlase ga mebu ebile di rojwa dijalo metswako ya yona.

Rooibos-o e jala peo ya rooibos e tshwenya e a bayang mo go tshwere kgolo e robetsa le e futa mo go tshwenyang e robiwa ka go gote peu ya yona ka go ja le motswako wa yona ka go tlhapa lebase la yona e kopana le metsi e bidiwa kopi ya rooibos-o.

Ee rooibos e na le melemo e mentsi boitekanelong jwa go ja yona jaaka e thusa go fokotsa tlhobaelo ya madi, e thusa go fokotsa tlhobaelo ya bolwetsi jwa hiper tension, e thusa go fokotsa tlhobaelo ya bolwetsi jwa ka kankere, e thusa go fokotsa tlhabelo ya bolwetsi jwa diabetic, e thusa go fokotsa menagano le go tshogwa e fokotsa maswika.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-e ba lebaganeng le tsona ke bolwetse jwa hiper tension, bolwetse jwa diabetic, kankere ya mala, bolwetse jwa moyo, di ka rarabololwa jang ka go ja rooibos ka metsi a phepa, ka go ja rooibos le metswako ya yone, ka go ja rooibos e le lebase la yona ka go ja rooibos ka go gotla.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsona ke kankere ya mala, bolwetse jwa moyo bolwetse jwa hiper tension-e, bolwetse jwa diabetic.

Di jam-e, maungo a dirisiwa go fokotsa tlhobelo ya bolwetsi jwa moyo matute maungo a dirisiwa go fokotsa tlhobelo ya bolwetsi jwa kankere le marapo maungo a a omisitsweng maungo a dirisiwa go fokotsa tlhabelo ya bolwetsi jwa moyo le diabetic dithapelo tsa bolwetsi jwa madi maungo a dirisiwa go fokotsa tlhobelo ya bolwetsi jwa madi dithapelo tsa bolwetsi jwa khutshwane maungo a dirisiwa go fokotsa tlhabelo ya bolwetsi jwa khutshwane ditsela tsa mangwe di dirisiwa jang ka go ja maungo a metsi a a phepa ka go ja maungo le motswako ya yone a go ja maungo le lebese la yona ka go ja maungo.

Maungo a a tumileng thata mo lefatsheng lotlhe akaretsa maungo a bo dinamune diperekisi di tuma ka tatso ya yona e monate le dikotla tse di na leng vitamin C le fibre, di-pineapple di na le di tatso tse di farologaneng le dikotla tse di na leng di-vitamin C le mennyanese dinamune di tuma ka dikotla tsa tsona tse di na leng vitamin C le fole flavour.

Merogo e e lengwang e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ka ntlha ya tse di latelang kgolo ya metsi morogo ya thepe e na le kgolo ya metsi e e oketsegileng e e thusang go fokotsa tlhobaelo ya bolwetsi merogo e na le anti sodiant e e thusang go fokotsa tlhobelo ya bolwetsi fibre vitamins c boleng jo bo oketsegileng merogo e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ka ntlha ya tse di latelang ko merafeng e yotlhe.

Mo maemong a ikonomi le tikologo mabele ke dijo tsa ntlha tse di rekisiwang lefatshe bophara raese korong le mabele a sele dithoro di na le mmaraka o golang ka ntlha ya tlhokego ya dijo tse di nang le poroteini e ntsi, ka bobedi di thusa go fokotsa tlhoko dijo le ngwaga ya ka melelo ka ntlha ya go ikamogela ga tsone mo maemong a a farologaneng.

Dilo tse botlhokwa setlhano tse o di tlhokang ka go tshimolola tshingwana mo lelapeng ke lefelo le le siameng, mobu o nonneng, metsi a lekaneng, dipeo kgotsa dimela di thulosu tsa temo.